Go jala mefuta ya maungo e jaaka diapole le dipanana go botlhofo tota ka gore o tsaya peo wa e eela mo mmung wa nnela go e nosetsa gangwe le gape.

Merogo e e jaaka tamati e jalwa ka go dirisa dipeo tse o di epelang mo mmung mme ga o ntse o nosetsa gore ka matsatsi o bona leungo leo le tlhaga, sa gago fela ke go le kgetlha mme o emele le lengwe le tlhoge.

O dirisa peo ya tee eo, mmereko wa gore ke go nna o ntse o e nosetsa ga e le gaufi le kotulo o tsaya o roba kalana ya teng.

E thusa ka go tlhatswa madi, e godisa moriri, e lapolosa mmele wa gago le mowa jalo le jalo.

Metsi a mannye, mmu o senang dikotla go fetoga ga maemo a bosa, jalo le jalo.

le balemirui ba bangwe, metsi a mannye le mmu o sa itekanelang.

Go baka dikuku le go dira senotsididi.

Dinamune gonne di itse go nna le dikotla jaaka go fodisa malwetse.

Morogo ka o itse go thusa ka madi le malwetse a dipelo.

A diriswa mo dintlong tsa batho gangwe le gape ka jalo go e lema go tshwanetse go lemiwa ka bontsi.

Ke nngwe ya dijalo tse di jalwang, ee, go buiwa ka matute a a nang le bojalwa.

Merogo e jaaka ditamati, dieiye, khabitšhe, konofole, le e nngwe e bitswang .

E lemiwa mme e gola mo setlhareng se se bitsiwang ka jalo balemirui ba dirisa di-pesticides tse kgotsa ga ba di dirise mme ditshedi di kgona go tshela gaufi le tsone tse di tshwanang le dinotshe mme tikologo ya ka gonne ga go dirisa di-pesticides.

Borotho bo na le dikotla bopi ke nngwe ya carbohydrates e e tlhokegang, korong le yone e ka dira borotho gape ke nngwe ya dikotla tse di tlhokegang.

E gola mo ga go dirisiwe di .

E thusa ka tshilego ya dijo, e na le di-vitamin C, e na le di-mineral-e go tshwana le e thusa ka letlalo le moriri, e thusa ka malwetse a pelo.

E na le dikotla tse dintsi, e thusa ka letlalo ka jalo batho ba e dirisa mo go intlafatsa le mo madirelong a mangwe.

Ba e dirisetsa mo go thuseng letlalo gore le nne le sireletsegile, e fokotsa le malwetse, e thusa ka moriri.

Ne nka reka morogo wa thepe, nka reka konofole e le gore ke tsone tse gantsi tse di na leng dikotla tse di ko godimo.

Maungo le merogo e nngwe e jadiwa kwa ntle ga gape go dirisiwa fela thekenoloji.

Maungo a mangwe a batla maemo a bosa a a tsididi-tsididi fa a mangwe a a batla maemo a bosa a bolelo-lelo ka jalo go tshwanetse go emela maemo a bosa a a rileng go ka jala maungo ao le merogo eo.

A na le dibithamini le di-mineral-e tse di thusang gore motho a nne le dikotla.

Kgwebo ya Aforika Borwa e tshegetsiwa ke maungo ka gonne di ke dinaga tse dingwe di ka reka go tswa mo Aforika Borwa mme currency kgotsa boleng jwa tšhelete bo sa lekane go ka tshegetsa ikonomi.

Ga o ka apaya morogo mongwe wa tlhakanya le sejo sa letsatsi o ka oketsa dikotla tsa gago.

Merogo ke nngwe ya dikotla e re e tlhokang mo mmeleng ka gonne e na le di-mineral-e.

E thusa ka go lwantsha malwetse ka gonne e na le di-mineral-e tse di ko godimo.

Ke ithutile fa rooibos-o e le tee e e tshegetsang economy thata ka gonne e na le boleng bo bontsi mo tikologong e gola mme a go dirisiwe di-pesticides.

Ke ratile khabetšhe thata gonne e monate mme e kgona go jewa ntle le nama.

Ditee tse dingwe ga di gole mo mme ka jalo go dirisiwa di-pesticides tse di ka dirang le go bolaya tsa tikologo.

Kgwebo ya diterebe tse di dirisetswang mobeine, e thusa ikonomi thata, go thapiwa ba selegae go jala maungo a mobeine le go a lema mme seno se thusa ikonomi thata ka gonne morago ga go dira mobeine o a rekisiwa mo metseng, mo ditoropong le mo dinageng tse di gaufi.

Nka tlhomamisa gore a gona pesticides mo mmung wa me, nka dira go bona gore mmu wa me o siametse jwalo.

Tee ya rooibos-o e tlhwatlhwa thata gonne e berekisetsa mesola e mentsi ka jalo e thusa ikonomi ka ba kgona go e rekisetsa dinaga tse di mabapi.

Go na le maungo le merogo e a sa kgoneng go jalwa mo maemong a bosa a a senyegileng a dipula kgotsa a bolelo thata-thata ka jalo go tshwanetse go sekasekiwa maemo a bosa pele.

Leungo le le sa itsegeng kgotsa le sa tlwaelegang e ka nna motlhatswa le gongwe le lone a le kwa dirisiwa go 'ira mobeine kgotsa sengwe se se ka nnang le tlhwatlhwa e ko godimo ka gonne le sa tlwaelega.

Ke ne nka jala maungo a a tlwaelegileng a selegae gonne ke a tlwaelegileng, batho ba a tlwaetse mme ga se gantsi malapa a nang le maungo ao mo dijarateng tsa bone gape nka jala a sa tlwaelegang ka gonne batho ba rata go lekeletsa dilo tse di farologaneng.